Imidlalo ibaluleke kakhulu kwaye kuphela kwento emanyanisa iintlanga ngeentlanga zabantu abaneemvelaphi ngeemvelaphi, nto nje ngenxa yokuthanda nokonwaba xa kudlalwa ibhola ekhatywayo okanye ibhola yombhoxo.

Oyena mdlali uphume izandla kwibhola yombhoxo yaseMzantsi Afrika nguSiya Kolisi. Amagalelo wakhe makhulu kakhulu. Ndibala indlela ayithumela ngayo kwabanye ibhola kunye nendlela alala ngayo xa efika emgceni, kwaye indlela abaleka ngayo yenye yezinto ezimgqamisa kakhulu namandla anawo xa efika ebaleni.

Eyona player, oyena mdlali endimthanda kakhulu ibhola yeqakamba ngumdlali uKagiso Rabada. Ndithanda indlela ayijula ngayo xa ethrowa ibhola nanjengoko ehlala esenza , eqinisekisa ukuba iya straight epalini. Aze athi imbethi yakuyibhuda itsho straight kwi-wicket.

Imidlalo yebhodi efana netshesi isebenza kakhulu ngokwengqondo, nto leyo ebangela uba xa udlala yona kakhulu uye ukwazi kakhulu ukwenza laa nto kuthiwa yi-think on your feet. Ingqondo yakho icinga ngokukhawuleza, kwaye ucinge izinto ezibhadlileyo.

Isizathu sokuba imali ingakwazi ukufakwa kwicala leBanyana Banyana sesokuba urhulumente ufaka inkxasomali kwicala leBafana Bafana eliye lingawini kwa nto. Nto leyo iye ibangele into yokuba ilizwe liluze, kungabikho ngeniso kwaye kungabikho mali ezawuphinda ibhenefithwe from ukuinvesta kwiBafana Bafana.

Ndingacebisa into yoba umntu makaphume endlini, ungahlali uhleli endlini ixesha elinintsi. Ukuqhelana nokuhlala nabantu kwaye nokuqhelana uphuma uhambe uye ebaleni uyodlala nabanye abantu okanye uye ejimini apho uyawukutsho uchithe ixesha lakho nabanye abantu.

Itumente yehlabathi yombhoxo siyibambe ngo-nineteen ninety-five, eyeqakamba ngo-two thousand and three, eyebhola ekhatywayo ngo-twenty ten.

Ukudlala ibhola ekhatywayo kuzakha kakhulu izihlobo kuba ebaleni kukho abantu abayilishumi, nje ngoba sebaleni. Nto leyo ithetha into yokuba wena uzawube unezihlobo nokuba unabantu oza kunxulumana nabo abalishumi. Kubo bonke aba bantu babakhona abangaphandle abapavayo kunye nabazobukela. Nto leyo ethetha into zokuba, into yoba unamathuba aphezulu okuba ube nezihlobo xa usebaleni kunaxa usendlini.